Zininzi iindlela abantu abatsha abangazonwabisa ngayo khona ukuze bagcinakale. Umzekelo wezo zinto kukundwendwela iimyuziyamzi, ukuya elwandle, ukudlala ezemidlalo, ukutyelela ii-parks.

Mininzi imidlalo ebidlalwa kwisikolo ebendivela kuso, ibhola, i-rugby, nemidlalo yeentonga.

Endirhalela ukuyibona idlalwa kwisikolo endisuka kuso nasekuhlaleni yimidlalo evula ingqondo efana netshesi.

Ukunyuka intaba yeyona nto inzima kakhulu, ibangela abantu baphele ukoyika izinto eziphezulu. Ifundisa abantu ukuba bathande indalo, ifundisa abantu ukuba impilo ibalulekile, ufunda ukuphefumla kakuhle.

Umgangatho weBafana Bafana wenyukile kulo nyaka ophelileyo, ndinethemba lokuba useza kuqhubeleka usenyuka.

Iiholide zikaDisemba zibaluleke kakhulu kubantu, abantu abaninzi bafumana ithuba lokuhlangana nezihlobo zabo abazigqibele kudala ngenxa yemisebenzi. Abantu abanintsi bafumana ithuba lokuvala emisebenzini yabo.

Umsebenzi wokuzonwabisa endiwuthandayo xa ndizihlelele kukubukela iimuvizi, ziyandonwabisa kakhulu.

Imidlalo iyawuthintela kakhulu ulwaphulo mthetho kubantu abatsha, xa bethe bazinikezela bazinikela ekudlaleni ezemidlalo ababinalo ithuba lokucinga ngezinto ezisecaleni. Ababi nalo nethuba lokucinga ngeendlela abanokuzenza khona ukuze bamoshe izinto.

ithuba lokuhlangana nembaleki yaseMzantsi Afrika, inganguAkhane Simbine. Ndingambuza ukuba uziva njani na ngokuphumelela kwiolimpiksi.

Igalufa ngumdlalo obaluleke kakhulu kubantu abanemali, ngumdlalo othandwa kakhulu nakumabonwakude. Ndingavuyela ukuwudlala ndiwufunde.

Ndingakuvuyela ukubaleka i-marathon, i-marathon yenza ubani avule ingqondo yakhe, avule umzimba wakhe, uhlale uphilile.

Indebe yehlabathi yango-twenty ten yayibaluleke kakhulu kuMzantsi Afrika kuba yayibonakalisa ubume belizwe laseMzantsi Afrika ukuba iyakwazi ukusingatha imidlalo ekwiqweqwe eliphezulu. I-World Cup yaseMzantsi Afrika yeza namathuba emisebenzi abalulekileyo, kwakhiwa izitediyam ezikudidi oluphezulu.

Imidlalo edlalwa ezilalini yimidlalo eqhelekileyo efana nebhola, eminye imidlalo efana ne-cricket i-rugby kunye ne-golf ayikho ezilalini apho ndihlala khona.

I-wish list andinayo kodwa ndiyarhalela ukuba ndithi ndisweleka ndibe ndikhwele i-cruise ship.

Xa ndinokuchitha imini ndingachitha imini neqela leMamelodi Sundowns, ndilithanda kakhulu eli qela.

Bhola elinekiti entle yiMamelodi Sundowns. Le kiti inombala oyelo, ndiyithanda kakhulu.

Kulula ukwakha ubuhlobo kwiindawo zemidlalo, abantu abaninzi bafumene ubuhlobo nabahlobo kwiindawo ababukela kuzo nabadlala kuzo ezemidlalo, imidlalo yakha ubuhlobo.

Okuzonwabisa odinga izixhobo ezininzi endiwuthandayo yi-cruising, ndikhwele kwi-cruise boat ndihambe ndiyobona amanye amazwe.

Xa ndibuya esikolweni ndifika ndikhulule iimpahla zesikolo ndihlambe iyunifomi yam nditye, emveni koko ndihambe ndiyokudlala noontanga bam, sidlale umdlalo webhola.